Arali nda ḓi wana ndi kha nyimele yo raliho ndi nga gidimela u vhiga mafhungo ano tshipholisani tsha tsini, nda vula mulandu, nda vhafha zwidodombedzwa nga havho vhathu vhe vha nḽa masheleni anga ndi songo ṱanganedza tshumelo yavho.

Ya nne TB ndi i vhona sa vhulwadze ndi i vhona sa vhulwadze TB, vhulwadze ho tou dzi imisaho nga hone hune.

Mishonga ya tshirema hu nga vha midziru i ne ya wanala nṱha ha tshivhasoni nga ngomu. Ine vho maine vha ṱhavhela kha mulendzhe hafha, vha dzhenisa nayo, tshiṅwe hunga vha maṱari a mudzere, huṅwe hu nga vha mufhuluṱa vhana.

Masiandoitwa a kule, a ku shandukele kwa kuḽele ndi kwa uri hoyo muthu u vho thoma u ḽa zwiḽiwa nga tshifhinga tsho khetheaho, zwino arali hoyo muthu a vha a si khou zwi tevhedza hezwo, hu avha na uri ha nga ḓo kona u, vhuthogwa vha vhuḓi na u vha na mutakalo wavhuḓi.

Mushumo wa khondomu ndi u thivhela thumbu na malwadze a vhudzekani.

Arali nda ḓi wana ndi fhethu hune ha vha uri hu na mulwadze a ne a vha na vhulwadze hovhu na TB, tsha u thoma tshine nda nga ita, ndi u ḓi sendedza kule nyana na hoyo muthu. Tsha vhuvhili ndi nga ambara tshikelekete uri zwi ne a khou hoṱola zwi so ngo fhufha zwa pfukhela nga kha nne.

Zwithu zwi ne nda zwi ḓivha nga, zwi itea miṱa ndi hezwi, ri wana uri vhafumakadzi vha ya vha dalela vhuongeloni vha tshi yo wana mishonga kana dziphilisi dza u thivhela mbebo. Ri dovha ra wana futhi vha tshi yo phakha dzikhondomu, huṅwe vha dzi tou dzula fhasi nga tsha muṱa vha langana uri riṋe fhano muḓini ri vha na vhana vhavhili kana vhararu then ra bvisa mbebo, ra thivhela mbebo.

Tsha u thoma tshine nda nga tshi shumisa u tsireledza kha zwitshili ndi u dzulela u ṱamba zwanḓa zwanga nga zwisibe zwo fanelaho. Ndi u vhulunga zwiḽiwa zwanga fhethu havhuḓi na hone dzo dzula zwo, zwo zwo thivhedziwa nga dzi faidugu. Tsha vhuraru ndi u sa nyaga u fara zwithu zwi no nga zwifuwo, zwilonda zwa zwifuwo kana tshilonda tsha muṅwe muthu nga zwanḓa.

Ndi zwa ndeme nga maanḓa u dzi wana u tshi khou ḓi tsireledza musi u khou ita zwavhudzekani, u vha u tshi khou itela zwa uri hu so ngo vha na u pfukekana ha malwadze a zwa vhudzekani na u ḓa ha dzi thumbu dzine dza vha uri a dzo ngo thoma dza dzulelwa fhasi, zwa ambiwa zwine zwi nga swika kha u khakhisa vhutshilo ha muṅwe muthu.

Nṋe ndi vhona uri vhabebi vha nga shela mulenzhe kha u ṱuṱuwedza vhana vhavho vha gude, musi vha tshi vhuya zwikoloni vha vha gudise dzi tshuṅwahaya dzine vho ṋeiwa ubva hanengei zwikoloni na u vha ṱuṱuwedza uri vha so ngo eḓela vha so ngo thoma vha bvula dzi ndzhakaṱi dzavho. Na u ita vha tshi yo dalela hanengei zwikoloni vha tshi vhonala uri mishumo ya vhana vhavho i khou tshimbila hani, na u ṱuṱuwedza vhana vhavho futhi uri arali na nga shuma u swika hafha, ndi hezwi zwine na ḓo zwi wana ubva kha riṋe vha.

Ndi vhona uri havho vhathu vha tea uri musi vha tshi vha na vhudzekani vha vhe vhathu vhane vha shumisa dzi tsireledzi dzi no nga dzi khondomu. Vha tea u dzhiela nṱha mishonga ine yo fanela a, u shumiswa nga henevho vhathu, vha tea u zwi dzhiela nṱha nga maanḓa uri zwishumiswa zwavho zwine zwi nga vha vhevhula mavhudzi na zwiṅwe zwine zwa tshimbila kha mivhili yavho. Vha tshi, vha ri vho no fhedza u zwishumisa vha zwi laṱe kule kana mabungani u itela uri vhana vha so ngo zwi swikelela.

Ndi vhona zwi zwa ndeme uri muthu a twe a khou dzi ḓivha uri na musi a tshi khou tshila na vhaṅwe vhathu a vha a tshi khou zwi ḓivha, a sa vhee vhaṅwe vhathu kha khombo hezwi a tshi ḓivha zwine avha zwone.

Nṋe ndi vhona zwi si zwithu zwavhuḓi musi vhane vha khou tshila na vhuholefhali vha tshi khethululiwa musi vha tshi ya vhuongeloni u wana dzilafho ḽavho nṋe ndi rera ḽa uri kha vha farwe u fana, kha vha farwe zwavhudi, kha vha dzhiiwe sa muthu munwe na munwe nga uri navho vha kha ḓivha vhathu.

Hu vha na khaedu khulu nga maanḓa musi ho vhudzwa ahm tshumelo ya shishi nga nṱhani ha nyimele ya dzibada dzashu. Magondo ashu ha ngo ima nga nḓila ya vhuḓi, magondo ashu o kwashekana. Zwi dzhia tshifhinga zwa uri tshiendedzi tshi tshimbile tshibve hafho tshi swike vhuongeloni kana tshibve vhuengeloni tshi ḓe ngeno nga nṱhani ha uri dzibada dzo kwashekana, dzo gwea na vhukule hahone ndi kule, zwi dzhia tshifhinga hune hu a swika hune hoyo mulwadze u a fhedza o luza vhutshilo hawe.

Tshivhangi tsha uri vhathu vha renge zwibveledzwa zwine a vha na ndivho nazwo, ndi nga nṱhani ha muṱaṱisano uri houla arali anga kona u tshi renga na nṋe ndi nga tshi renga, ndi nga tshi swikelela. Ndi nga miṱaṱisano, a si nga zwinwe zwithu.

Zwo vha zwi zwithu zwi konḓaho vhukuma uri vhathu vha sie zwikhala vhukati ha muṅwe na muṅwe nga uri vho vha vha so ngo zwi ḓowela na luthihi. Ndi uri vhathu vho no dowela u amba vha tshi phaphatha, vhathu vho ḓowela u amba vha tshi khaḓana, so zwo vha zwi tshi khou konḓa. Zwo vha zwi so ngo, zwi sa khou konadzeaho uri vhathu vha sie tshikhala hetsho. Naho ho vha hu tshi khou ambiwa vhuvhi hazwo mara vhathu zwo vha zwi tshi kho vha kundela, zwa zwi tshi khou vha konḓela.

Musi vhathu vha tshi vhona hu na ndozwo ya mapfura muvhilini, vha amba zwa uri ndi nga mulandu wa dwadzetshifu. Ndi nga uri hezwi dwadzetshifu ḽi tshi ḓa kha muthu ḽi ita zwa uri muthu a luze mapfura, zwino musi vha tshi vhona muṅwe muthu a tshi khou loser mapfura vha vhona uri nangoho o kavhwa kha.

Nṋe sa mubebi wa ṅwana uyo ane u kha vhurereli ha vhu khristo ndi tenda kha la uri vhudzekani ha vhathu vha sa thu malanaho ndi tshivhi. So nṋe hoyu ṅwananga ndi khou mu ṱuṱuwedza uri a so ngo vhuya a ḓi dzhenisa khazwo hezwo zwithu zwa vhudzekani, lune zwi ḓo vha zwi khou mu swikisa hafho kha uri a thome u vha na zwitea miḓi. So ndi, tshine nda mu ṱalutshedza tshone ndi tsha uri a so ngo ḓi dzhenisa kha vhatukana, a so ngo ḓi baḓekanya na zwa vhatukana, vhudzekani vhu a vhulaya, vhudzekani ndi tshivhi.

Ihina nṋe ndi vhona zwo fanela uri ndi vha ṱalutshedze uri u shumisa hezwo zwithu nga nḓila yo kalulaho zwi ḓo vha swikisa kha u sa vha na mbebo, zwine zwi ḓo ita uri vha sa vhe na vhana matshelo. Zwino ndi khwine u vha vhudza uri vha zwi shumise nga nḓila ya vhuḓi nga uri huna vhane na musi vha khou lila, vha khou ṱoḓa vhana a vha khou vha wana nga uri vho zwi shumisa nga nḓila i si yone.

Ihina nṋe ndi vhona zwi tshi khou thusa vhukuma u fhata masole a mivhili ya vhana a kha hezwo nga uri a vha so ko u ḓo ḓisa zwiḽiwa zwazwo, vha thoma hu avha hu zwiḽiwa zwo ṱolwaho, zwo sedzwaho nga vhaḓivhi na madokotela uri zwo fanela naa uri zwi ḽiwe nga vhana hone zwi tshi kho ḽiwa nga vhana zwi vha zwi tshi khou vha thusedza kha mini.

Nṋe ndi vhona hafha hune nda dzula hone vha sa ṋewi zwikhala zwa u ḓi imisa nga vhoṱhe nga uri ndi vhona vhunzhi ha vhathu vhane vha khou tshila na ha vha vhathu vha vhuholefhali vha tshi vha dzumba, vha tshi vha shonela, vha tshi vha vhofha. Vha sa ṱoḓi vha tshi bvela nnḓa, Vha vha sa ṱoḓi vha tshi vhonwa nga.

Nṋe ndi vhona unga zwine muvhuso wa nga zwi ita kha ha vho vhathu uri vha wane hezwo zwithu na dzipfanelo dzavho, ndi musi vha tshi ḓo fhaṱa dzisenthara dzo tou teaho uri ha vha vhathu vha vhe hone, vha kuvhangane hone. Hune zwoṱhe zwine zwa tea uri zwi waniwe nga vho, vha vhe vha khou zwi wana hafho fhethu, hu si na ane avha thivhela, hu si na ane avha kwanyeledza.

Nṋe ndi vhona uri muvhuso u tea u khwaṱhisa tshikwama tshatsho kana u alusa tshikwama tshawo musi zwi tshi ḓa kha ahm mishonga ine ya tea u rumelwa zwi zwibadela zwashu, uri i so ngo vha na ḓuvha na ḽithihi i shothe. So muvhuso u tea u zwi ita mafhungo uri u khwinise kana u alusa tshikwama.

Ihina nṋe ndi vhona vho kona vhukuma uri vha lange tsumbadwadze dze vha vha vha nadzo, nge vha gidimela maongeloni vhaṅwe vha ita nḓila dza u aravhela uri hezwi zwi so ngo vha tsimbela fha.

Musi muthu o dzulaho tsini na muthu a re na vhulwadze hovho a tshi nga hoha zwitshili hezwo zwine zwa khou bva kha hoyo muthu musi a tshi kho u hoṱola.

Vhundeme hazwo a u ya ha dokotela musi ndi tshi kho u vhona dzi tsumbadwadze ndi uri ndi ṱavhanye ndi ḓivhe vhulwadze hune vha khou nyaga u a u swikela na uri ndi kone u wana nḓila dza u vhu thivhela, na u kona u lwa naho.

Ihina ndi a tendelana nazwo nga uri vhanwe vha vhabebi vha ofha u isa vhana fhethu ho raloho ha u fumba, vha na zwa muhumbulo zwa uri vha nga lovha a, ṅwananga a nga si vhuye.

Ndi nga pfa ndi tshi kwamea vhukuma, ndi nga pfa ndi tshi vhaisala nga uri ndi zwithu zwine nda so ngo zwi lavhelela zwi nga itea. Fhedziha ndi nga gidimela ha dokotela kana dzi kiliniki u wanala mishonga, dziphilisi dzine dza nga shuma u bvisa hedzo mbeu dzine dza wo no, arali dzo no dzhena nga ngomu afho. Na zwiṅwe zwine zwa do thusa uri arali hu na vhulwadze vhu so ngo zwi ntswikela.

Zwina vhundeme vhuhulusa nga maanḓa nga uri nda sa tevhela ndaela dzi bvaho ha dokotela hu ḓo swika hune a nda ita zwithu zwi si zwone nda dzi shumisa zwine zwine nda khou zwi shumisa nga nḓila i si yone zwa sia zwi tshi khou ntshinyadzela mbebo matshelo.

Ndi zwa ndeme vhukuma nga uri musi muthu a so ngo hayeliwa, u khombo, u khakhathi kha vhaṅwe vhathu. Zwino hoyo muthu anga phadaladza hovho vhulwadze, a sala a tshi khou tshinyadza lushaka, a khou vhulaha lushaka.

Ihina ndi vhona zwo tea uri zwa vhuteamiṱa zwi vhe hone kha musalauno ri khou tshila kha shango ḽine ikonomi i nṱha, zwithu zwi khou ḓura. Zwino arali hu si na miteamiṱa hezwi zwi ḓo ita uri hu vhe na na na na u sa langea ha mbebo lune zwi do ita kha u ḓisa nḓala.

Masa masiandoitwa a u wana dzilafho ḽa mafanedza kana ḽi sa bvi ha dokotela, zwi sala zwi tshi khou vhea mutakalo wa hoyo muthu khomboni. Lune zwi nga ri swikisa na kha malwadze a ne ha fholi kana kha u tshinyala ha muthu uyo.

Ee, thuso ya ṱoḓea lwa tshi muya, u tanzwiwa hoyu muthu muya wa hoyo muthu nga uri zwi nga konḓa nga maanḓa uri houḽa muthu a bve khaye, a bve mbiluni, a bve muhumbuloni. Lune tshiṅwe tshifhinga u nga swikelela a pfa uri u hone, u tshe hone kana u khou mu loresa, u khou ḓesa miḽoroni.

AIDS i fhirela nga musi vhathu vhavhili vha khou kwamana vhane munwe u na tshilonda, muṅwe malofha a we a khou rothela hanefhaḽa ho vuleaho na vhudzekani vhu so ngo tsireledziwaho.

Zwa maanḓa ndi zwa uri vhathu vhoṱhe vha Afrika Tshipembe vha ya kona u wana thuso ya mahala kha kha kha kha muhasho washu ya mutakalo.

Madalo e nda fhedzisela u aya kha kiḽiniki ya nga hanefha ha hashu o vha madalo a si avhuḓi ngori ndo ri ndi tshi swika hangei ndo lavhelela u wana mishonga na dziphilisi, ndi sa dzi wane ha pfhi dzo fhela nahone mishonga a i athu ḓisiwa. Ndi zwone zwa mmbaisa vhukuma nda pfha madalo anga o tshinyala tshoṱhe.

Vhathu vha ḓitika nga tshumelo ya mutakalo ya tshitshavha nga nṱhani ha uri vha vha vha khou wana mishonga na zwiṅwe zwa vha thusa nga mahala ngeno dzi phuraivethe vha tshi ḓo vha hu na dzi mbadelo nga ngomu nga khazwo.

Nṋe ndi vhona u nga zwine zwa nga khwinisiwa uri hu vhe fhethu havhuḓi ndi musi ho tholwa vhaongi vhanzhi nahone na mitengo na miholo yavho i tshi nga gonyisiwa na uri mapholisa hu vhe na dzi ofisi dza mapholisa hanefho. Zwi tshi shavhisa kana u vhugevhenga na u tswa ha mishonga ngauri zwi fhedzisela mishonga minzhi i tshi khou konḓa u wanala ngori i vha yo tou tswiwa.

Nṋe ndi tshi vhona u nga muvhuso tshine u nga tshi ita u tikedza dzi kiḽiniki dza vhuponi, ndi nga nga ha masheleni, nga masheleni a tshi khou ḓa kha sia ḽa u engedza miholo, hu nga vha masheleni a khou ṱangana na mafhungo ori hu vhe na dzi na vhalindi vha tsireledzo vha muvhuso. Na uri hu vhe na mugaganyagwama une hoyu u tou pfhi ndi wa mishonga na dzi philisi.

U shaya ha vhashumi zwi sia tshinyalelo khulu nga maanḓa na kha mitakalo ya vhathu ngauri u ḓo wana uri vhane vha khou ṱoḓa tshumelo ndi vhanzhi u fhisa vhane vha khou ṋetshedza tshumelo, zwi amba zwo ri vhane vha khou ṱoḓa tshumelo hanefho vha ḓo vho sokou to dzula fhasi hu tshi khou dzi shumisa muthu muthihi. Zwi amba zwo ri arali hoyo muthu zwithu zwawe zwa zwi zwo pfhukiseliwa u ya phanḓa, zwi amba zwo ri hoyo muthu hu na khonadzeo khulwane dza uri zwi ṋaṋe kana a fhedza a tshi khou to lovha hanefho ngauri ha khou wana thuso ngori vhashumi ndi vhaṱuku.

Ee ndo no ṱangana nazwo, ndo no ṱangana nazwo zwine ha vha hu si na vhaongi vhanzhi kana madokotela manzhi ngeno muduba u muhulu.

Nṋe ndi vhona u nga tshine tsha funa u itiwa ndi musi muholo u tshi khou engedziwa hezwi muholo u munzhi zwi ḓo kunga nga maanḓa.

Musi vhathu nga vhunzhi vha tshi khou gudiswa mushumo zwi amba zwo ri ri ḓo vha ri na vhaongi vhanzhi, zwi amba zwo ri havha vhathu vhoṱhe vho gudisiwaho vho mushumo vha a kona u isiwa haningei maongeloni a vha uri vha tshi, vho eḓana kana vho vhala.

Nṋe ndi vhona u nga zwi na masiandoitwa mavhi nga maanḓa, zwi na masiandaitwa a si avhuḓi ngauri u neta ha vhashumi zwi amba zwori vha tshi ḓo vha vha tshi khou shuma na havha vhathu vha ḓo vha si tsha shuma zwi tshi khou bva mbiluni, vha vha vha tshi vho to shuma uri kha ḽi kovhele. Zwi amba zwa uri zwi vhe khomboni vhalwadze ngauri vha ḓo itwa na zwine a si zwone nga nṱhani ha uri mbilu ya hoyo muthu i ḓo vha i si tsheo khazwo.

Nṋe ndi vhona u nga zwi itiswa nga u sa vha na nḓivho ya kha uri ma malwadze a nga thivhelisiwa hani, so zwi itiswa nga u shaya nḓivho kha vhupo ha mahayani. Ndi ngazwo vha tshi vha vha tshi khou ṱhaseliwa nga malwadze manzhi.

Dzi khaedu dzine vha ṱangana nadzo ndi u sa kona u konḓelela ha vhalwadze wa swika hune vha vha semekanya nga nṱhani ha uri a vha khou lavhelesiwa. Ndi tshifhinga zwi amba zwo ri vha a khou ḓo tea u tshaisa nga tshifhinga tshine a vho ngo tea u tshaisa ngatsho, khazwo ha vha hu si na khazwo.

Nṋe ndi pfha u nga hedzo dzi sisiṱeme dzi nga si kone, nga maanḓa ro sedza kha kha vhupo ha mahayani na vhathu tshi aluwa zwi ḓo konḓa nga maanḓa, lune arali tou ita na u bukiwa zwi ḓo bala mara fhedzi zwone zwi nga ḓi thusa uri tshivhalo tsha vhathu tshi fhungudzee ngori muṅwe na muṅwe u ḓo vha o ḓifhiwa ḓuvha uri a ḓe lini ho sedziwa tshivhalo tsha vhathu na vhashumi.

Ee nṋe ro no vha ra ṱangana nazwo hezwo zwithu, he ri sa thusiwe nga nṱhani ha ha mutevhe mulapfhu, he vha fhedza vha tshi khou tou ri vhuye nga tsha matshelo.

Nṋe ndi vhona u nga zwine zwa nga itiwa ndi zwezwiḽa zwine ha vha na vhathu vha no ya vha tshi ṱolela vhathu miḓini nga maanḓa vhathu tshialuwa, vha tshi vha isela mishonga haningei na dzi mobaiḽi kiḽiniki dzine dzi yenda dzi tshi ya kha mivhundu nga mivhundu, zwi nga fhungudza hezwi zwithu.

Tshifhinga tshe nda ya nda vha ndi tshi lindela kiḽiniki ndi tshiṅwe tshifhinga tshilapfhu, ndi nga vha ndo fhedza awara tharu ndi nga ngomu. Zwa mbo ḓi khakhisa ḓuvha ḽanga loṱhe ngauri ho vha hu na zwiṅwe zwe nda vha ndo zwi elekanya ndi ḓo zwi ita nga iḽo ḓuvha mara zwo mbo ḓi fhedza zwo pfhuka ndi songo tsha zwi ita nga nṱhani ha u lenga.

Musi vhathu vha tshi khou fhedza tshifhinga nga fhethu nthihi, zwi tshi khou itea tshifhinga tshoṱhe, zwi tshi khou itea zwi khou endelela zwi tshi itea zwi a fhedza zwo no tou vha nḓowelo kha vhathu zwa vhutshilo. Ndi uri vha vho no tou zwi ḓowela uri ndi zwone zwine zwa vha zwone, ri tshi ya fhaḽa ndi zwine zwa vha zwone.

Ngeletshedzo dzine ndanvha nadzo ndi dza uri kha u engedziwa vhashumi, tshiṅwe futhi, kha hu ḓisiwe nḓila ya u buka uri muṅwe na muṅwe a tou tewa ḓuvha uri u ḓo ḓa lini.

Ee nṋe ndi vhona u nga dzi tshi nga fhungudza, ndi ngaha ndi tshi ralo, ndi ambe ngauralo ngori hezwi musi ri tshi khou ita zwo buka muṅwe na muṅwe u ḓo wana ḓuvha ḽawe, uri a ḓe lini, nga tshifhingaḓe zwine zwi amba zwa uri mini, hu ḓo vha na tshivhalo tsha vhathu vhane vha khou ya heḽi ḓuvha, nga hetsho tshifhinga.

Khaedu dzine ra sedza nadzo musi ri tshi lingedza u swikelela vhalwadze vha ri fhethu hu si na, hu si ha fomala dzi ambuḽentse dzi ṱangana na vhuleme ha ha dzi bada, ri wana uri dzi bada dzine ambuḽentse dza khou tea u tshimbila khadzo dzo vhaisala hune dzi a fhedza dzi khou kundelwa u swika hafho fhethu hune ha vha na vhalwadze.

Nṋe ndi tshi khou amba hanefha hayani muḓini wa hashu ho swika ha tou vha ha vha na tshifhinga tshe ha vha hu na muthu we a vha a si khou kona, a tshi khou lwala, a tshi khou founela, hu tshi khou founela lwa ambuḽentse ha vha na muvhigo wa uri ambuḽentse dzine dza vha hone ndi ṱhukhu ende dzoṱhe dzo bva a hu na ambuḽentse lwa tshifhinga tsha zwino.

Uri hu vhe na thuso, nṋe ndi vhona u nga zwine zwa tea u itiwa ndi uri dzi ambuḽentse kha hu vhe na dzi ambuḽentse nga kha vhupo nga vhupo dzine dza dzula dzo lindela, dzine dza dzula dzo lindela tshiwo.

Mvelaphanḓa dzine nda tama u dzi vhona ndi musi ho khwinifhadziwa dzi bada dzashu uri dzi ambuḽentse dzashu dzi kone u tshimbila zwavhuḓi, zwine nda nga tama u dzi vhona ndi musi hu tshi khou vha na dzi ambuḽentse dzi nnzhi dzine dza ḓo vha dzi khou shuma kha vhupo hafho hune ha vha uri ndi a fomaḽa. Dziṅwe ndi dza uri na havho ha vhupo ha fomala kha u dzhielwi nṱha nga maanḓa.

Nyimele ya bada i kwama ku swikelele kwa ambuḽentse nga nḓila i si yavhuḓi ngauri hu ḓo vha na u lenga ha u swika ambuḽentse i tshi khou tshimbila i tshi khou tou dendengela nga nṱhani ha uri bada a i khou tshimbilea.

Nṋe ndi si khou tou pfha nga zwine zwa tea u itiwa nga muvhuso, ndi u renga kana u vha hone ha dzi ambuḽentse nnzhi dza muvhuso not dza phuraivethe kha dzi vhe dzine dza langiwa nga muvhuso.

Nṋe ndi vhona u nga muvhuso wa vhuya wa vhea maga o raliho zwi ita zwori vhathu vha tsha ṱhogomelwa nga tshifhinga tsho teaho nga nṱhani ho uri a hu tsha shuma tshifhinga thsa na khou shuma hafho. Hu khou to shuma nga tshifhinga tsha vhathu vhane vho tshi vhea nṱha vha tshi bva dzi ofisi hune vha vha vha siho hafho fhethu, zwino ndi vhona unga zwi vha zwi si zwithu zwavhuḓi, hu ḓo itea zwi tshi nga u ṱavhanya.

Nṋe ndi vhona unga zwi vha zwi songo leluwa nga nṱhani ha uri hu vha na dzevhe dzevhe ḽa uri vhaongi vha haningei vha a ṱana vhathu vhane vha khou ḓa vha tshi wana dzilafho heḽo, zwino zwi vha zwi songo leluwa na luthihi uri vha ye ha vha vhathu ngori vha shavha u ṱanwa.

Arali zwa ralo vhathu vha Mankweng vha mbo ḓi dzhena fhasi vha mbo ḓi thoma no u gwalaba, vha tshi ṱoḓa uri heyi mishonga yo raloho i vhe hone.

Arali kiḽiniki ya vala thaidzo khulwane ine vhathu vha vha vha nayo ndi youri, vha ḓo vha na vhukonḓi ha uya zwibadela kana ha uya kha dziṅwe kiḽiniki dza nga nnḓa nga nṱhani ha uri hu vha hu kule, havha na mivhundu ine ya vha uri i tsini i vha i si na dziṅwe dzi kiḽiniki hedzo.

Arali ha fhelelwa nga mishonga ya ndeme ngauralo hu ḓo vha na u hoṱefhala ha vhathu kana u lwala ha vhathu tshivhalo tsha vhathu vhanzhi.

Tshithu tsha u thoma ndi uri hu vhe na dzi program dzine dzi ḓovha dzi tshi khou sedzana na vhathu vho fhambanaho, uri kha huvhe na u itiwa maḓuvha uri avha vhafhio vha ḓa lini, vhafhio vha ḓa lini sokou pinzana.

Tsha ndeme tshine vha tea u tshekha natsho ndi vhalwadze vhane vha khou lwala HIV and AIDS uri musi vha tshi ḓo phakha dziphilisi dzavho, tshivhumbeo tshavho kha tshi tsireledziwa.

Ngeletshedzo ine nda nga i ṋea ndi tsha uri kha dzule a tshi ita dzi nyonyoloso, no u ḽa zwiḽiwa zwa mutakalo zwine zwa ḓisa mutakalo. A ṱutshele kule na zwiḽiwa zwine zwa vha uri zwi tshinya mutakalo.

Vhukonḓi vhune vhanga vha hone ndi nga ha ṱhahelelo ya mishonga ngo uri hu avha na tshifhinga tshine ha pfhi mishonga a huna, mishonga yo fhela, mishonga ai swiki. Zwi amba zwa uri hoyu muthu a tshi wa vhulwadze tshifhinga tshilapfhu u ḓo swika hune a na asi khou wana mishonga, zwi khakhisa mutakalo wawe.

Nṋe ndi nga katela mafhungo o uri kha huvhe na na na na na na vhashumi vhanzhi hafhaḽa vho no ḓo shuma na havhaḽa vhathu, kha hu vhe na u ḓisedza ha dzi thekhinolodzhi u leludza zwithu.

Arali tshitshavha tshi khou nyanga u khwiṋisa vha funa u thoma vha nwala liṅwalo, vha ṅwalela MEC wa zwa mutakalo nga ha zwine vha khou ṱoḓa u zwi ita, vha toyo u tevhela maga o raloho.

Tshine nda nga tshi vhea phanḓa ndi vhathu vhane vha a zwipfesesa, vho zwi gudela. Tshine ndanga tshi vhea phanḓa ndi u dovha hafhu wa wana tshifhinga tsha u gudisa vhathu uri vha pfesese ngaha emergency.

Nṋe muthu arali ndi kho to mu livhuwa ndi nga mu livhuwa nga u to mu pfhufha, ndi nga mu livhuwa ngo u tou mufha mitshelo vhunga ho anza mitshelo nga hafha. Ivha ndi nḓila ya u sumbedza u mu livhuwa.

Nṋe tshine nda nga tshi ṱalutshedza ndi tsho uri kha vha engedze dzi ambuḽentse, kha vha engedze vhaongi, kha vha engedze zwifhinga zwo u shuma zwi kiḽiniki.

Tshine nda nga mu eletshedza tshone ndi tsha uri tshihulwane ni so ngo bvisela khagala mutakalo wa muongiwa o ḓaho hafho fhethu, kha zwi vhe tshiphiri.

Tshine nda nga to vhudzisa nga mannḓa nga ha mutakalo nga ha vhuponi hanga ndi tsho uri ri nga kundisa hani nḓila ya u phaḓalala ha HIV and AIDS na nga nḓila ya u phaḓalala TB.

Nṋe ndi vhona unga u lindela ambuḽentse ndi zwa vhu ndi zwa khwiṋe ngauri hu ḓo vha hu na zwiṅwe zwine zwa khou thoma u itea musi i nḓilani heyo goloi na wana zwa uri zwi khou ṱoḓa vhan vha ongi, zwino ambuḽentse itshi ḓa i ḓa na vhathu vhane vha a ḓivha uri muthu a kha tshiimo tsho raliho uri a tshile hani u swika angei kiḽiniki u to itiswa hani.

Hu tea uto vha na na backup ine ya vha hone, hu tea u founeliwa kha zwiṱiriki zwa maḓi na muḓagasi u ita zwori hezwi zwi to zwi vhuyelele ngonani.

Ndi vhona hu sina na thithu na tshithihi tshine tsha khou itiwa, habe havhala vhathu vha.

Arali muthu a wana khombo a fhethu kule hune a dzula hone ho tea uri hu founeliwe ambulentsi, hu kwamiwe vha emergency.

Zwine Insulin ya zwi ita kha muvhili wa muthu wa muthu a re na swigiri i ita zwo ri swigiri heyo arali i nṱha i mbo ḓi i vhuisa fhasi ya vha yo linganelaho.

Hai nṋe ndi vhona zwi songo fanela na luthihi uri vhalwadze vha ye vha fole miduba mihulu hulu. Nṋe tshine nda vhona tsho fanela ndi musi vha tshi swika haningei vhavha vhatshi kho thoma u wana thuso nga nṱhani ha uri malwadze o yaho nga u fhambana, unga wana muthu a tshi nga wa hanefho ḽainini.

Nṋe heḽi pfhi ḽo ri mutakalo kha nṋe na muṱa wanga a ḽi to amba u sa lwala fhedzi, ḽi to dovha ḽa amba muvhili wavhuḓi, muvhili wo takalaho, ḽi dovha ḽa amba muhumbulo wo dziaho.

Nṋe ndi vhona unga ṋetshedzo ya mishonga kha maongelo a nnyi na nnyi anea muvhuso i vha i si yavhuḓi nga luthihi. Ṋetshedzo ya hone i vha i si ya vhuḓi.

Lutendo lwa sialala lu ita zwa uri vhanwe vha vhathu vha fhedze tshifhinga vha sa daleli maongeloni nga nṱhani ha uri vha vhona hezwi na hezwi zwi khou itea khavho vha mbo dzi humbula u yo wana miri mikene na mikene.

Nṋe ndi vhona unga a thusa vhaṅwe vhaṅwe vha kha vhaṅwe vha vhathu a ya thusa not kha vhathu vhoṱhe nga nṱhani ho uri vhathu vha vhona vha a vhona nga nḓila yo fhambanaho mitakalo yavho, mara kha vhaṅwe a ya thusa nga mannḓa.

I vha yo vhangiwa nga mupo, hune ho vha na u ṱangana ha matombo a ne a dugisana.

Nṋe ndi vhona unga zwivha zwi tshi khou itiswa nga vhashumi, u ongolowa ha vhashumi na u bvafha. Ndi zwone zwine zwa ita zwori hafhaḽa fhethu hu vho ho ṱwa ho ḓala.

Arali muthu o bva nga maswa vhusiku, vhaṅwe vha tenda kha zwa uri hoyu muthu u tea u wana muswoswo, u a tenda zwauri u ita zwa uri muthu a songo siṱa kana a songo a songo bva maḓi.

Uri muthu a dovhe a vhe kwae futhi ndi musi o ya kha vho ndi a ḓivha, vha swika vha mu anḓulula vha nga mu anḓulula nga kana a ya a ṱamba mulamboni maḓini.

Nṋe ndi vhona unga tshi tshine tsha itiwa nga miṱa ndi u wana vhafunzi vha ḓa vha u rabelela nga thabelo, no u ḓisela mitshelo yo teaho na zwiḽiwa zwire na mutakalo.

Ee nṋe thi a thu ḓi wana ndi tshi khou ṱhogomela muthu o fariwa nga stroke. Mara ndi soko themba uri hoyo muthu u vha a sa koni u ita zwithu, zwi amba zwori u vha u khou tou thoma u kho u tanzwiwa, u ḽisiwa na a eḓedziwa.

U tea u ya luvhili kha luṋa nga ṅwaha, nga nṱhani ha uri u ḓivha hezwo zwithu zwi ita zwori u tshile zwavhuḓi wo vhofholowa.

Tsho tou thoma ndi u ṱanganedza, ndi u ṱanganedza u bva hafho, nda tevhedza maga ane a tea u tevhedziwa u tshiya u tshi yo u dzhia mishonga.

Ee ndono vhuya nda zwi ita nda vhudzisa madokotela kana vhaongi kha zwithu zwine zwi pfesesa, ndi tshi khou itela uri ndi zwi pfesese ngori zwi kwama mutakalo wanga. Matshelo zwi ḓo nthusa.

Ee nṋe ndi vhona unga zwi vha zwo fanela nga nṱhani ha uri nga hetsho tshifhinga ndi vha ndi khou ṱoḓa dokotela nga nḓila ya mannḓa badi so ndi sokou vhona uri zwi vha zwi zwi songo khakhea, zwi vha zwi zwone.

Ihina, muthu ndo no vha nda ṱangana nae wa nyimele yo raliho we a vha a tshi wana mishu mishonga ya tshifhinga tshoṱhe. A ri a tshiya kiḽiniki hafho hune a i wana hone vha mu rumela huṅwe, ha vha na thaidzo ya uri u ḓo kona u tshimbila hani a tshi yo dzhia afho fhethu.